Ukurholisa abogogo imali yomndende ngedijithali kulisizo elikhulu khulu ngombana lokha ekadeni bebavuka ngesamarimarima bakhambe bayokujama imijeje eendaweni ebekurholiselwa kizo. Lokho bekungakaphephi ngoba bebavuka kumnyama begodu nabesana abahlala endlelenaba bebaba bamba ikunzi. Ukurhola kwabo ngedijithali kurhelebha khulu ngombana imalabo bayithola lula begodu nanoma angakayitholi ngelanga engene ngalo ihlala ikhona ekhathini lakhe, uyithola nanyana kunini ngesikhathi ayifuna ngaso.

Nakukhulunywa ngestokfela kukhulunywa ngehlangano namtjhana isiqhenyana sabantu esihlangeneko ukobana bakhipha imali mhlawumbeni namtjhana kunezinto abarholisana ngazo, bayazihlanganisa ziye ebantwini ekumele eziye kibo. Bayihlukaniselana nanyana barholise umuntu ngamunye ngamunye.

Iye, zikhona iindlela zokuzama ukuvikela lokho, nanyana kwesinye isikhathi zingaphumeleli. Kodwana ungakwenza ukuthi i-App yakho uthathe imalakho uyiphungulele kwenye i-akhawundi khona ku-App yakho evame ukubizwa nge-Savings account. Utjhiye imali encani kile ibhanga ojwayelekileko, oyiberegisako mihla. Ngaleyondlela izinlelesi azikwazi ukuthola imali enengi, begodu nawuberegisa i-App yakho ungakghona ukuthi uyibusele emuva imali, emva kobana uyithumela namkha ufowunele ibhanga msinyazana bakwazi ukurhelebha.

Ukuvula itjhorensi esikhathini esinengi vane bafune umazisi nesitatimende sebhanga, ukuze bakwazi ukubona ukuthi urhola malini begodu nokobana uyaberega na.

Unobangela wokobana ababelethi bafake iimbawo zemalimboleko yabafundi ingombana ababelethi abanengi abasebenzi. Abanye nanyana basebenza bathola imali encani, imali leyo iphelela ngekhaya. Ayikwazi ukusiza abafundi namkha ukubhadala iimfundo zabo. Lokho-ke kuyabasiza kobana bakwazi urhelebha abafundi kanye nabantwana babo ukuze baqhubekele phambili ngemfundo yabo.

Iye, ngokubona kwami ihlelo namtjha amahlelo asetjenziswa gadesi wokuvula ibulungelomali lilungile begodu lilula. Ngombana ungakghona ukubona ukuberegise umaliledininapho esikhathini sanje ukuvula ibulungelo, namtjha uye e-branchini uyokuvula. Akufani nalokha ukugcwalisa amaphepha nemininingwana eminengi, sikhathesi benze kwabalula. Ungaberegisa umaliledininakho, uyebulungweni ukuyokukholektha ikarada lakho.

Lokha ngaphambi kobana isibawo semalimboleko yokufunda siphasiswe, kwenziwa iinhlahlubo zokobana umfundi ofake isibawo ukulungele na, nanyana kufanele kobana ayithole imali leyo. Njengalaba abafundi abadosa emhlweni emakhaya kuyahlahlubwa kobanyana kubalungele na, ukuthi bazithole imali yokufunda. Begodu uyahlolwa ukobana imininingwana yabo kungiyo nokobana akukho lapha abaliye khona amala.

Iye, ikhona imithetho ye-stokvel engiyaziko ukobana lokhu abahlanganyele ngakho, kungaba yimali kubanesikhathi esibekiweko ukobana kufanele kuphelele nini. Begodu nokobana umuntu uweqa imiyalo leyo kuba nokuhlawuliswa thizeni abakwenzako.

Awa, angiboni njalo ngombana nanyana ama-App la kukunengi akwenzako kodwana kunezinye izinto ezidinga kobanyana uyebhanga ngaphakathi, uzokwazi ukufunyana usizo olunabileko.

Iye, ngibona kulungile bona indaba yokungenela iintokfela ifundiswe abantwana eenkolweni, lokhu kuzokusiza ngokobana bakwazi ukubulunga namtjhana ukufunda ngokubulunga.

Nagade ngimphathi webulungelo begizokuthatha amagadango wokobana woke umuntu uzokuvula ibulungelo namtjha uze ebulungelweni abaphatheke ngendlela ekungiyo, kungakhethiseli kobanyana unemali namtjhana akanamali. Lokho kuzokuqinisekisa kobana woke umuntu azizwe abalulekile nakeza ebulungelweni.